Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ya tsela e e sa siamang ka gonne ditlhwatlhwa di kwa godimo fela batho ga ba na madi a go reka data.

Data e nna ke e e dirisang, ke duela makgolo a mane ka kgwedi mme data e ga e fele ke e dirisa kgwedi e otlhe mme ke bona e le botoka thata go bapisa le tse dingwe.

Data e nna ke rekileng kgwedi ya go feta ke rekile ya makgolo a mabedi mme ke berekisitse dibeke tse pedi. Mme motho ga a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore maduo a yona ke bokae mme le gore ena o berekisa data go dira eng mme o tlo kgona go itse e ena e mo tshwanetseng.

Data ya di-gig-e tse masome a mabedi ke yone e ka ntumedisang mme ke bona nka e dirisa kgwedi e otlhe mme gape ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha mo kgweding gore e fetse kgwedi le nna.

Go tloga kwa morago, mafaratlhatlha a ne re a dirisa a ne a le bonya mme ke itemogela gore mafaratlhatlha a five G ka lebelo la ona a ka thusa ditheo di le dintsi mme le tsona dikgwebo di le dintsi ka go dirisa megala ya letheka. Mme se sengwe gape se re tshwanetseng go se tseela tsia ke kgang ya gore go na le gore mafaratlhatlha ka nako tse dingwe a sokodisa mme ka five G ke na le tsholofelo ya gore mafaratlhatlha a a tlo nna lobelo mme o ka se tlhole o tseya metsotso go dira selo se se sa tseeng metsotso mme e tla kgona le go re bolokela nako.

A kan'o ya lebenkeleng a reka data e ena a bonang e mo tshwanetse mme mo yona pampiri eo ya data, go na le melaetsa e e bontshang gore o e lokela jang mme morago ga go e lokela o tshwanetse go e leka gore a na e a dira na?

Se nka se dirang, nka lebelela pele mo mafaratlhatlheng gore ke eng se se fetsang data mme morago ga moo ka dira gore ga ke lebelele dilo tse di fetsang data mme ga ke tshume motshegare otlhe mme ke dirisa ka nako e ke tshwanetseng go e dirise gore e kgone go nna le nna kgwedi e otlhe.

Nna fa ke ya kwa lebenkeleng ko reka data ga ke reke data ke reka mowa mme ke o fetole gore o nne data ka lebaka la gore go nna le diphokoletso mme o kgona go fitlhela gore ga o kenya mowa mme ba o neye data.

Go na le batlamedi ba network-e ba bangwe ba e leng gore wa kgona go ka romelela o mongwe data ya gago mme gore o mo romelele o tlo kgona go lokela dinomoro tsa gagwe mme o lokele le gore o mo romelela data ya bokae mme ke ka moo o tla kgonang go mo romelela yone.

Ke bona mo nako e tlang go ile go nna fela data tse di sa lekanyediwang ka gonne dinako di a fetoga le tsona mme se sengwe gape ke gore diphetogo tse tsa tuelo ya data di ka ama badiri ka tsela e e sa siamang ka gonne go ya ka tsela e ke bonang dilo ka teng ke bona maduo a thata a ile go ya kwa godimo mme e ile go nna bothata.

Ee, ka dumela tiriso ya megala e e botlhajana e siame go ka dirisa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go nyaka tshedimosetso ka yona megala eo mme e kgona le go ba thusa ka tse dingwe tsa dithuto tsa bona mme ke a dumela gore dinako di fetogile.